Emasikweni nasezinkolweni eziningi, izinto ezisetshenziswa njengezakhi emthandazweni nase emikhubeni yokuqamba iy'ngane zibaluleke kakhulu. Ezinye zazo amanzi, amanzi avame ukusetshenziswa ekubhabhathizweni noma emikhosini yokuqamba amagama. Ukuze afanekise ukuhlanzwa, ukuvuselela, nokukhula ngokomoya. Kube khona umlilo, umlilo ungase usetshenziselwe ukuhlanzwa, ukuguqulwa noma inhlansi yokuphila. Kube khona isihlabathi, sihlabathi singase setshenziselwe ukumelela indawo ephansi, ukuzinza, nokuxhumana nemvelo. Bese kuba umoya, umoya noma ungase usetshenziselwe ukumelela umoya wokuphila. Izinto ezingokwengqondo noma ukukhula ngokomoya.

Umuzwa wokuqala kwaba umuzwa wokuqeda ukuqeqeshelwa izifundo zami. Owesibili kwaba umuzwa ongowami, ukwamukelwa emphakathini. Noma eqenjini kunganikeza umuzwa wokuba ngowabanye nokuxhumana. Ukuzitholela, ukuhlolela izinto umuntu azithandayo, izindinganiso nezinto azithandayo. Kungaholela ekuqondeni okujulile ngawe kanye nendawo yomuntu emhlabeni. Ukulungiselela ubuwena njengendoda, ukuthuthukisa ubudoda, ukufika ebudaleni. Kungabandakanya ukuhlola izindima ezingokwesiko zabesilisa kanye nokulindelweyo. Kanye nokuzibekela inselele noma ukuzichaza kabusha. Ukwakha ubudlelwane, ukwakha ubudlelwane obunenjongo, nontanga, abaluleki kanye namalungu omndeni. Kunganikeza isiqondiso, ukusekela ngomuzwa wokuba ngowabanye.

Amasiko endabuko njengemikhosi uyathuthuka ngempela ngenxa yezikhathi zanamuhla nobuchwepheshe. Nakuba abanye bengase baphikisane ngokuthi la masiko ubuqiniso bawo. Abanye babona ubuchwepheshe njengendlela yokuvuselela, nokucabanga kabusha, namasiko. Izinselelo ezibhekene namasiko endabuko, ukuhwebelana kwembulunga yonke. Kanye nokufukela emadolobheni kungaholela ekwandeni kwamasiko okubangela ukuthi. Amasiko endabuko alahlekelwe isimilo sawo eseyingqayizivele. Ukuthengiswa kwama-festival-i namasiko, kunganciphisa ukubaluleka kwamasiko nobuqiniso. Ukwehla kwamakhono nemisebenzi yezandla yendabuko, kungenza kube inselelo ukulondoloza amasiko nemikhuba. Amathuba okuvuselela, ubuchwepheshe bungasiza ekulondolozeni amasiko nemikhuba. Futhi wabelane ngakho ku-inthanethi.